Isu lokuqala engamele lisetshenziswe ugogo ukuthi abheke isimo sezulu ngaphambi kokuba afake izitshalo zakhe enhlabathini. Lokho kwenzela ukuthi abenolwazi ukuthi zingakanani izimvula ezilindelekile ngaleso sikhathi, ngoba kungenzeka ukuthi uma enza sekudlulele isikhathi ngase kufike isimo sezulu esizivunguvungu kangangokuba izitshalo zakhe zithi seziqhumile enhlabathini bese kufika isaqhotho kanye ngemvula enamandla okungadala ekuthenini izinto zakhe zigcine zimosheka. Ngalokho kungamela ukuthi abeke eseyili ngaphezulu kwezitshalo zakhe noma ufenisi ngaphezulu kwezitshalo zakhe, ukuvikela ukuthi uma kufika imvula enkulu ehambisana namaqhwa, izitshalo zakhe zivikeleke ematsheni lawa azobe eqhamuka phezulu.

Kungafanele bathinte izinhlaka ezifanele zobuholi bendawo ukuba zibafakele izicelo kuhulumeni zokuthuthukisa ezolimo, njengokuthi uma benezivande zabo le betshala khona, bacele mhlawumbe amaqembu abusayo ukuthi abafakele ehhovisi lwezolimo. Isicelo sokuthi banikezwe indawo mhlawumbe ethanda ukuba nkudlwana kunale umuntu asuke eyitholile, bese bebabiyela bebafakela ucingo ukuvikela ukuthi imfuyo ingalimazi izitshalo zabo. Kuphinde futhi badonselwe amanzi, kusetshenziswe uxhaxha lemishini eziwasusa emfuleni ngomfutho iwalethe ezingadini zabo.

Ingxenye yokushisa kwelanga ibambeka emoyeni bese kuyashisa. Okunye ukushisa kwelanga kudluliswa umhlaba kubuyele emkhathini, kodwa okunye ukushisa kubambeka emoyeni ngenxa yezinhlobonhlobo zemimoya etholakala emkhathini. Lokhu-ke kubanga ukushintsha ezweni kanye nomkhathi ongezasi. Amandla avela elangeni, imisebe yelanga ingenambala. Lokho kungadala isimo sokushintsha kwezulu. Kuya ngokuthi kunesomiso, noma kunezimvula ezinamandla ezihambisana nezikhukhula nesaqhotho. Lokho-ke kuyayilimaza kakhulu ingxenye yezolimo, ikakhulukazi uma kunesomiso.

Isizukulwane esilandelayo ngingathanda ukusifundisa kabanzi ngokulima. Ukulima kubaluleke kakhulu, imphakathi yangakithi ayisoze yaba nendlala uma ngabe sonke sizokwazi ukuzimisela, sithole iy'ndawo, silime sikhiqize imikhiqizo engakwazi ukulekelela imiphakathi. Ngalokho ikusasa lethu nelentsha yangakithi angeke lize limosheke ngoba kuzobe kuvela amathuba emisebenzi ngaleso sikhathi. Kuphinde futhi sibe nemikhiqizo esiyinikeza umphakathi. Ngaloko isizukulwane esilandelayo angeke sibenayo inhlupheko nesiyolandela emvakwaleso. Isizukulwane ngezizukulwane ziyolokhu zenza okwakwenziwa obaba mkhulu kanjalo kanjalo ukudlulela phambili. Lokhu kwenza ukuthi umhlaba usetshenziswe ngokufanele.

Iy'nzuzo ngokusebenzisa isikhumba ukuthi, kuningi okwazi ukukhiqiza ngaso njengezicathulo, amabhande nokunye. Kodwa ububi bokusebenzisa ukuthi, isikhumba akubona bonke abantu abahambisana naso. Abanye abantu abakwazi ukusebenza imikhiqizo eyenziwe ngesikhumba ngenxa yokuthi asibaphathi kahle empilweni yabo, ngenxa yezithako ezisetshenzisiwe kade kwenziwa lolo hlobo oluthile lomkhiqizo, njengesicathulo kuzosetshenziswa uhlobo oluthile lomkhiqizo mhlawumbe isicathulo sizoqina ozosisebenzisa lapho angakwazi ukusisebenzisa ngendlela simphathe kabi hlawumpe onyaweni noma esikhumbeni sakhe.

Isimo sesomiso esihlala isikhathi eside esibangelwa ukushintsha kwezulu. Ukukhiqizwa kokudla kushona phansi, abalimi abayenzi inzuzo, umphakathi ukhungathwa indlala. Ngalokho kwenza ukuthi amasimu alale ukhula ngoba ayikho into osuke uzoyifaka ngaphakathi enhlabathini iphume ikulungele ukusetshenziswa, ngenxa yokuthi sobe singenawo amanzi okuchelela zingekho izimvula kungekho esinisela ngako sithole usizo. Ngalokho akukho ukudla emphakathini esikutholayo ukuthi umphakathi usizakale. Umphakathi ukhungaphathwa isimo sendlala ngaleso sikhathi kunesomiso ngoba ayikho indlela abasuke bezosizakala ngayo. Ngalokho-ke siyathinteka-ke impela masikhiqiza ukudla ngoba ayikho indlela esisizakala ngayo.

Izingxabano zamanzi uhulumeni nabaholi bomphakathi bangasiza ngokuthi, balandelele imigudu efanele yokulungisa izimo zomphakathi njengokuthi bawusize ukuthi badonse amanzi esuka emadanyini noma emfuleni basebenzise imishini yesimanje enemfutho. Yilowo naloyo onengxenye anezitshalo kuyona asizakale. Kodwa uma kuwukuthi iy'nkinga ziyaqhubeka bayayazi imigudu abangayilandeli bathinta upholo phezulu, kube nemhlangano kudingidwe leyo nkinga, kube nesixazululo ukuthi ukusuka manje kuyaphambili yini abazoyenza ukuthi baxazulule isimo esikanje ngesizathu sokuthi imiphakathi kufanele isebenzisane kulezinto zolimo kungabi khona umuntu owenza into ngendlela yakhe.

Uhulumeni angabaseka ngokuthi ngaphambi kokuba kuze kuhlasele ubhubhane lophenyane, kungafanele kube khona uhlelo lokuthi anikezele ngemithi emiphakathini yokuthi kugonywe izilwane ukuthi zilekeleleke ukuthi makufika isikhathi esinjenganalesi zingatheleleki, zingabi nenkinga zithole sekuleso simo ngoba ziyafa. Ngalokho, kungamele kusheshe kusukunyelwe ukuthi kucelwe uxhaso lokuthola imithi yokujova izilwane noma baziphuzise, ngabe yinto ezofakwa ekudleni kwazo kodwa kube yinto ezosiza izilwane ukuthi zingatheleleki esimweni sophenyane.